Sena ke ho sireletsa kgolo ya dijalo tsa batho, bo radipolasi le baahi beo e leng hore ba jwetse dijalo malapeng a bona. Hore ba tsebe ho fepa malapa a bona. Ha se malapa a feela kaofela a nang le fihlello ya ho reka dijo tse ntseng di le freeze ka nako tsohle, ebile ho tlatsa moo sena se thusa ho motho ka mong a boloke tjhelete. Haholoholo bo rakgwebo hobane ba thusa batho ba bangata. Polokeho ya mobu e thusa hore dijalo di se senyehe, di-groente tseo ba tla beng ba jetse tse kang diapole, merara, meroho, ditapole, dihwete le tse ding tse ngata.

Haebe ke ithola ke le boemong boo e leng hore motswalle wa ka o tla be a batla ho qala serapa sa moroho hore atle a fepe batho ba lekeisheneng, empa a se na tjhelete ya ho se qala. Nka mo eletsa ka tsela ena e latelang, nka mo eletsa ka hore a etse ditshebetso lekeisheneng. Re dula nakong tse leng hore batho ba rata tshebetso tsa hanghang, moo e leng hore ha ba ithole e le bona ba etsang mosebetsi o thata, ba bona ho le betere ho lefella ditshebetso tseo hona le hore ba iketsetse tsona ka botsona. Jwalo ka ho hleka ho hlatswetsa batho ebile le ho teraeka. So nka mo eletsa hore a hla a kene malapeng moo e leng hore o tla kopa batho ho ba etsetsa ditshebetso tse leng hore tseo tse tharo tseo mo batlang ho fa tjhelete e itseng. And e be o qala ka kgwebo ya hae ya ho rekisa serapa sa moroho.

Batho ba ditoropong ba sebedisa metsi feela ho jala dimela tsa bona. E be potso e re na ha ke shebile nna tsela ena ya ho lema e tlo tuma ha nako e ntse e tsamaya na? Karabo ya ka ke hore eya ke dumela hore tsela ena e tla tuma ha nako e ntse e tsamaya. Batho ba dumela hore metsi ke setlhare, dijalo di hola ka pelenyana ha o sebedisa metsi. Ke ka hoo o tholang hore pula ha e nele, dijalo tsa batho e hlile di dia hola, jwale ke nahana hore tsela ena ya ho lema e tlo qetelletse e fihlile moo e tummeng haholo ha nako e ntse e tsamaya. Hobane batho ba bona bohlokwa ba yona ebile ba bona hore na e thusa dimela tsa bona ka tsela e jwang.

Ha o batla hore ditholwana tsa hao di se ke tsa senyeha, o tlamehile hore o di behe dibakeng tse leng horeng ha di thole letsatsi le lengata haholo. haholoholo jwang ha e le ditholwana tse sa batleng letsatsi jwalo ka diapole, merara, dibanana le tse ding tse ngata tse nka di hlalosang. Jwale o tlamehile hore o di behe sebakeng se e leng hore se phodi-phodile ha se tjhese haholo. Hore ditholwana tsa hao di se ke be tsa senyeha hape. Ntlha e nngwe ke hore o tlamehile hore o se di behe nako e telele haholo, o tla tlameha hore o di je ho na le hore di tle di dule e be di ya senyeha.

Kea o dumedisa rapolasi Oupa. Ke tshepa hore ha ke o sitise mabakeng o ne ntseng o ne o wa etsa letsatsing la kajeno lenana, feela ke elelletswe hore o na le dipere tse ngata haholo. Ene hape ke elelletswe hore batho ba na le kgahleho bakeng sa dipere tsena tsa hao mona polasing. Ne ke botsa na ho tla ba jwang ha e le hore re ka bula kgwebo nyana eo leng hore batho ba tla mona ba tle ba tsebe ho di palama ka theko e itseng? Mme nna le wena re tla buisana ka hore ne na re arolelana tjhelete eo jwang. Ka hobane leano lena le tlile ka nna mme mara dipere tsona ke tsa hao. Ha ke tsebe na o ka ba le kgahleho pakeng bakeng sa ena e ke tlang le yona kapa jwang? Feela nka thabela karabo ya hao.

Dumela ntate rapolasi, ke tlile mona sebakeng sena sa hao sena tsatsing la kajeno e le hona ho o thusa ka dimela tsena tsa hao, tse leng hore ke bona hore di ya senyeha. Ke ile ka nka nakonyana hara beke ka Laboraro ka tlo nka nako mona polasing letsatsi kaofela e le hona hore ke tle ke elellwe, ebile ke bone hore hantlentle bothata ke hokae. Hobane jwale ke elelletswe hore dimela tse di se di na le ho senyeha haholo. Feela ke elelletswe ho na le dikokwanahloko mona. Mare ke batla hore se tshwenyehe hobane ke na le tharollo. Ke tseba ngaka ya tsa dikokwanahloko e leng hore re tla reka moriana wa dikokwanahloko tsenanang feela seo se batla hore re se etse hanghang, e be dimela tsa hao di tla kgutlela moo o ntseng di tlwaetse ho tsona.

AI ke di-platform tse leng hore di sebediswa haholo matsatsing a kajeno. Re ithola re le monyetleng oo wa hore re kgona ho botsa motho e re sa tsebeng le hore ke mang eo e leng hore o kgona ho re fa ditaba tseo re di hlokang hanghang ntle le ho senya nako. Jwale ehlile ke dumellana le taba ya hore AI e ka sebediswa tabeng ya ho lema tabeng ya bo radipolasi ka tsela eo e leng hore ha e be motho o na le potso e itseng. Mohlala, haebe a sa tsebe ho jala, haebe a sa tsebe nako tsa ho nosetsa dijalo tsena. Haebe a sa tsebe hore ke eng e tlamehileng a etse ha jalo e ka re di ya senyeha. Haebe a sa tsebe hore na dikokwanahloko di tloswa jwang. AI e ka sebediswa hore e tle tsebe ho fa di ho fana ka dikarabo tsa hore na taba tseo di lokiswe jwang.

Meputso ya batho ba sebetsang polasing e tlase haholo ebile ha ba kgone ho fepa malapa a bona hantle. Sena se ka bakwa ke dintlha tse itseng ka ha re tseba polasi ke kgwebo e tlisang tjhelete e ngata ho mong ho mong wa yona. Jwale ke nahana hore ntlha ya pele e etsang hore basebetsi ba polasi e be ba ithola ba fana ba thola meputso e tlase, hangata o ka thola hore polasi ha e etse tjhelete e ngata, kapa o ka thola hore dijalo di ya shwa. Jwale hee seo se baka hore ho se ke be ho wa ba le kgwebo e etsahalang mo polasing. Ka tsatsi le leng o thola hore mong wa yona ha fane ka moputso o lekaneng hobane basebetsi a bona hore ha ba tletlebe, e be o nka taba eo oe sebedisa monyetleng wa hae.